Kungenxa yokuba uninzi lwabantu abanikeza unyango, ngabantu abasebatsha ibe abantu abagugileyo okanye abadala banokuziva bebancinci okanye behlazekile ukucela uncedo kubantu abancinci kunabo.

Ndicinga ukuba uluntu ekuhlaleni lwenza ngamandla awo onke ukubonisa uxabiso nenkathalo kubantu abadala baseMzantsi Afrika kuba ngamanye amaxesha baye babizwe abantu abadala kwiiholo zoluntu ukuze benzelwe isidlo sasemini, baze baphiwe nokutya okuza kubanceda de inyanga iphele.

Imali abantu abadala abayifumana kurhulumente yenkamnkam iyabanceda kakhulu ukufikelela kumkhamo othile. Kodwa ngoku amaxabiso onyango neendlela ezintsha zonyango ezinokubanceda abantu abadala zixabisa imali enkulu kakhulu, ukogqitha imali yenkamnkam abayifumanayo kurhulumente.

Ndisenokubuza iinkcukacha ezingakumbi kugqirha katata ngendlela ekumele anyamekelwe ngayo ngokwesifo nesigulo anaso. Ukuba mna andikwazi ukuwufikelela umkhamo wendlela ekufuneka anyangwe okanye akhathalelwe ngayo, ndisenokuqasha umntu okufundeleyo ukukhathalela abantu abadala abaneengxaki ngenxa yezifo abanazo.

Mama, ndikulungele ukukhangelela ikhaya labantu abadala onohlala kulo, ibe ndiqinisekile ukuba kulo uzawukwazi ukuzenzela abahlobo abazokuchithisa isithukuthezi. Futhi uzawukwazi ukukhathalelwa kakuhle ufumane nonyango oludingayo njengomntu omdala ogulayo.

Ndisenokuwalungisa kwangaphambili amayeza akhe, ndiwabeke kwindawo azawabona kuyo nazawumnceda angawulibali. Emva koko ndisenokumfundisa ugogo ukuba ngawaphi amaxesha afanelekileyo ekumele athathe ngawo amayeza wakhe, ngokumbonisa ixesha efowunini ndize ndimbonise ixesha lakusasa, elasemini nelasebusuku ekulindeleke ukuba awathathe ngawo amayeza wakhe.

Ngenxa yokuba mna nawe dadewethu singahlali sikunye nomama imini yonke, kusenokuba nzima ukwazi xa eye wehlelwa yimeko yongxamiseko edinga unyango kanti ukuba uhleli kwikhaya labantu abadala, uhlala efumana unyango ngalo lonke ixesha eludinga. Futhi mna nawe asingabo oomongikazi, sisenokungayazi ukuba masithini kwimeko yakhe yokugula kodwa xa ehleli kwikhaya labantu abadala kukho oomongikazi abaliqela abanokwazi ukumnceda xa esehlelwa kukugula ngokungxamisekileyo.

Abanye ngokuqhelekileyo basenokuvakalelwa kukuba bayabalahla abazali babo xa bebasa kumakhaya agcina abantu esele bekhulile. Kanti abanye banexhala lokuba xa bebasa abazali babo kulaa makhaya agcina abantu abadala, bazawuphathwa kakubi, abazokuphathwa ngothando njengokuba bona njengabantwana babo bebenokubaphatha ngothando.

Ndingaqinisekisa ukuba qho ngosuku lwenkamnkam ndihamba naye utatomncinci ukuze ndimncede aqale ngezona zinto zibalulekileyo, njengokuthenga ukutya okuzawumnceda inyanga ide iphele aze agqibelise ngezinto zokuzonwabisa njengotywala.

Ndingamnceda ukuze ayicwangcise kakuhle imali yakhe ngokubhala phantsi ezona zinto zibalulekileyo azidingayo nekufuneka azibhatale njengomasingcwabane. Loo nto ingamnceda xa ifika imini yenkamnkam, akwazi ukuyisebenzisa kakuhle imali yakhe.

Ndingaqala ngokuhlola abona bantu bagula ngamandla ndize ndibone ukuba bazawudinga amayeza angakanani. Emva koko ndingabhalela urhulumente ukuba asincede asibonelele ngamayeza angakumbi ekubeni enganelanga kwikliniki endisebenza kuyo. Ndize emva koko, ndizame ndijonge ezinye iindlela endinokubanceda ngazo abantu abagulayo logama amayeza esashota.

Ndisenokuzama ukuthetha nendodakazi yakhe ekubeni iyiyo ezawukwazi ukucacisela isigulane oko ndikubuzayo noko ndikuthethayo.

Ukuba kukho itshati yokuncokola ekhoyo kuWhatsApp ndingawudlulisela loo myalezo khona, ukuze abantu abanintsi ebebengekho ngoku besifolile bakwazi ukuwufumana umyalezo.

Andicingi njalo kuba kwiiklinikhi okanye amaziko okhathalela lwempilo kuthathwa inani elithile labantu ngosuku, baze abanye bacelwe ukuba babuye ngosuku olulandelayo. Ngoko iiklinikhi ezihambayo eziya kwiindawo ngeendawo zinceda abo baye bajikiswa kula maziko, ukuze bakwazi ufumana unyango ngokukhawulezileyo.

Ndikhumbula ndisoyika kuba ndandiqhele ukuya nomntu xa ndisiya kugqirha, ibe enye into eyayindoyikisa kakhulu yayikukuba ndandicinga andizukwazi ukumcacisela kakuhle ugqirha oko kwenzekayo kum yaye ndandicinga ukuba izinto ugqirha azandixelela zona, andizukwazi ukuziva zonke njengoko bendiza kuziva ukuba bendizohamba nomnye umntu kuba naye ebezobe emamele.

Ndandiphethwe yintloko engenasiphelo ibe ndandicinga ukuba akukho nyango lutheni ndiza kulifumana ngaphandle kokunikwa nje iipilisi zeentlungu ekubeni kwakungekho nkonzo zempilo zifumanekayo zaneleyo apho. Kodwa ndothuka xa ndibona indlela endaxilongwa ngayo, amagazi awayetsalwa kunye noomatshini abohlukeneyo bokundixilonga abaneleyo. Ibe ndanikwa ngaphezu njee kweepilisi zeentlungu qha.